Bendinokufuya imfuyo kuba ndiyayithanda imfuyo, ingakumbi iigusha kwaye zinexabiso lemali xa uzifuya uye uzithengise.

Imihlaba yalapha eMzantsi Afrika, ndingathi urhulumente wethu akasayikhathalelanga, kuba zininzi iindawo ezinemihlaba engahoywanga enokuthi iphuhlise imisebenzi eluntwini, kuze wonke umntu ancedakale.

Ukuxuthwa kwemihlaba ngexesha lengcinezelo eMzantsi Afrika kusaluchaphazela nangoku uluntu kuba abantu abaninzi basadinga iindawo zokuhlala, kwaye imihlaba yethu yathathwa yathengiselwa abanye abantu bamanye amazwe, ngoku abanye abantu bamazwe benza ngayo iibhizinesi imihlaba ekufanele ukuba thina bantu baseMzantsi Afrika sizenzela kuyo amashishini.

Ndingamxelela ukuba anciphise amaxesha okuzityisa, kwaye anciphise nesikali sokugalela ukutya, nangokunjalo nakwiinkomo. Ndimxelele ukuba aziphe namanzi rhoqo.

Ngexesha lembalela, izityalo zange zikhule kakuhle kwaye yayiyintsokolo kakhulu leyo kubafama abalimileyo, kwaye nemfuyo yayisifa kuba ingca yayomile nemvula ingani nokuna.

Ukugcinwa kokutya ngokukhuselekileyo kubalulekile ezimpilweni zethu kuba ukutya ukutya okudala kungenza impilo yakho ibe mfutshane, ugule ukutsho okanye usweleke. Kubalulekile ukuba umntu atye ukutya okukhuselekileyo kwaye ukutya oku-fresh, ukutya okusempilweni.

Ndingakhetha ukutya okukhenkcezisiweyo kuba ukutya okunkonkxiweyo kuyakwazi ukuhlala iminyaka emithathu ezitotini, kwaye ngelinye ixesha akubikho rayithi for iimpilo zethu. Noko okukhenkcezisiweyo kuye kubonakale xa kungekho rayithi okanye kubolile, uye ukulahle.

Amahashe anobuhlobo ebantwini, kwakhona abaleka ngokukhawuleza, kwaye avumela abantu ukuba bafumane iindawo ngokukhawuleza. Kwaye amahashe afuna ukukhathalelwa, ulivase, ulityise ingca, ulijonge neempuphu ukuba azinachwane.

Ukufuya iinkomo zenyama kunamaxesha obunzima, kuba uyakwazi ukuxhela inkomo, bafike abantu abasemthethweni bezokuyijonga ukuba ivumelekile ukuba ityiwe na. Xa beyijonga ngoomatshini babo kufumaniseke ukuba ayikho semthethweni ukuba ingatyiwa kuba babone iingxaki kuyo. Loo nto ibangela ukuba lenyama itshiswe, ingatyiwa ngumntu okanye zizinja, ibe yilahleko kuwe ke leyo.

Ukuze imifuno yam ihlale ikhula, ndiza kuhlala ndiyinkcenkceshela, ndikhe amanzi emlanjeni xa imvula inqabile kwaye ndiyikhuthalele igadi yam.

Ndithanda iiertyisi ezikhenkcezisiweyo kuba ezisetotini andizazi ukuba zagalelwa nini kulaa toti, kwaye ziye kum zingabi mnandi emlonyeni.

Ewe ndingamqesha umfama osemtsha ophumelele kwezolimo kwiyunivesithi kuba hleze ithi kanti unolwazi olungaphezulu kunolwam xa izityalo zam zingahambi kakuhle. Kwaye ndingamcebisa ukuba ethubeni, xa eziva engathi ungcono epokothweni azivulele eyakhe ifama, naye aqeshe abantu.

Ndingafuna amabhakethi okutyala kuba kaloku le gadi ndizawuyenza phezu kwendlu okanye phezu kophahla. Ndifune neentambo kunye nezinto kuba lamabhakethi angawi xa ehleli phezu kwale ndlu.

Ndingathutha amanzi emlanjeni, ndiwagalele kwiinkonkxa neembombozi ezinkulu ukuze ndihlale ndinawo for ukunkcenkceshela, igadi yam ihlale imanzi, ingomi ukuze izityalo zam zikhule.

Umhlaba ofanelekileyo onomhlaba ovuthiweyo kakuhle, one-acid encinane ukuqonda kakuhle iintlobo zamaqunube kunye neemfuno zawo.

Ewe ndingakulungela ukulima umbona kwindawo endihlala kuyo kuba umhlaba walapha uvelisa umbona omhle kwaye umbona omkhulu, omnandi.

Ndingazihlalisa eyadini ukuze zingafumani zifo kwezinye izilwanyana zasekuhlaleni kwaye ndingazitofa ngezitofu ezifanelekileyo ukuzikhusela kwizifo zezilwanyana, ndizinike nokutya kwazo okusempilweni.

Yho! Ndingaziva ndidakumbile, awukwazi ukuhlala nehagu endlini. Loo nto ithetha ukuba nawe ufana nqwa nehagu kuba ihagu iyangcolisa kakhulu, kwaye ihagu iyanuka, ayiyo nto efanele ukuba ihlale endlini.

Izityalo ezikhula kwixesha lasebusuku, nezivunwa kwixesha lasebusika lipayina, amaorenji nama-apile.

gusha zakhe makazitofe kwaye kubalulekile imfuyo ukuba itofwe, hleze ife, kanti ukusebenzisa imali yakho ekutofeni kungaluncedo kunokuba ulahlekelwe yimali kwiigusha eziza kuthi zife.

Ukuba kuba nzima ngamanye amaxesha ukufuya iinkomo zobisi kuba ngamanye amaxesha zivelisa ubisi oluncinci, kwaye ungakwazi ukuthengisa kubantu obathengisela ubisi, xa zithe zavelisa ubisi oluncinci.

Kunzima ukufuya iibhokhwe kuba zihamba kakhulu kwaye kufuneka uzijongile xesha lonke kuba iibhokhwe ziyabiwa, ingakumbi xa sele kuza koluka amakhwenkwe. Abantu abafuni kuthenga iibhokhwe kuba bathi ziyabiza kakhulu.

Kubalulekile ukuba kusoloko kukho imveliso ye-sugar cane kuba iswekile ibaluleke kakhulu, ukutya okunintsi kuye kufune iswekile.

Kukuba ndihlale iigusha zam ndizinakekele ngexesha lonke, ndizise ediphini kwaye ndingazikhuphi ngapha kweyadi ziyokutya ehlathini, de kube kanti zilungele ukuhamba. Ndizichebe uboya ukuze kusuke ibhula ukuba sele zinalo.